Le nto iyeli phulo le-UIF yokudontsa imali emrholweni womntu, liphulo elihle kakhulu, ndiyalipasisa. Into yokokuba noba sendingasasebenzi kodwa ndingakwazi ukuqhubeka ndibeka isonka etafileni ngenxa yemali ye-UIF indenza ndizive kamnandi loo nto. Kuba abantu abaninzi abakwazi ukuzibekela imali xa besebenza kodwa i-UIF yona yenza oko de ube uyakwazi ukufumana omnye umsebenzi kodwa awude uhleleleke kuba ikhona imali oyifumanayo for ezo elo xesha usakhangela omnye umsebenzi. Liphulo elihle kakhulu eli ndiyalipasisa, indenza ndizive kamnandi loo nto.

Xa ndibolekisa ngemali, izinto endingafuna ukuziqonda ngomboleki phambi kokuba ndivume ukuboleka imali, okokuqala ndingafuna ukuqonda okokuba kutheni ibhanka ichithe isicelo sakhe semalimboleko kuba kwelinye ixesha kuyenzeka ukuba sichithwe ngenxa yokuba unamatyala amaninzi umntu wakhona. Okwesibini ndingafuna ukuqonda isizathu sokuboleka imali okokuba uyibolekela into engxamisekile na okanye uyibolekela ntoni na. Enye into endingafuna ukuyiqonda kukuthembeka kwakhe, ndingafuna ukwazi okokuba uyakwazi na ukubhatala imali yomntu xa eyibolekile. Okwesibini kokokuba uzokwazi na ukubhatala kwaye uzobhatala njani, zizo izinto endingafuna ukuziqonda.

Ndicinga okokuba iinkonzo zemali yeselifowuni zinceda kakhulu abantu abadala ukuhlawula imali yesikolo okanye iyunivesithi kuba akukho sidingo sokuba umntu andwendwele ibhanka ukuze ayobhatala imali, nto leyo eyonga ixesha kwaye eyenza kube lula ukubhatala. Ndibona iyinto entle kakhulu kuba asisekho isidingo sokuba umntu ayofola emabhankini ekuseni, kanti efowunini kulula yonke into uyenza ngokukhawuleza, imali ihamba ngokukhawuleza. Ndiyibona ibanceda kakhulu kuba kwaye abantu abadala abasakwazi ukuma ixesha elide befolile, ngoko ke iluncedo kakhulu into yeselifowuni.

I-inshorensi yokwexeshana ayizigubungeli izinto ezinokonakaliswa kancinci ngokuhamba kwexesha njengamatayari amadala, umhlwa okanye iintanda zobudala. Ukuba awukhathali, umzekelo ukushiya izitshixo zemoto yakho ekutshiseni kwaye imoto iyabiwa, i-inshorensi ayinako ukuhlawula. Ukuba awuzange uxelele inkampani yeinshorensi ngento exabisekileyo njengefowuni entsha okanye ikhompyutha, isenokungagutyungelwa. Ukuba umonakalo okanye ilahleko yenzeke ngelixa usenza into engekho mthethweni njengokuqhuba unxilile, i-inshorensi ayiyi kuyigubungela. Eminye imigaqonkqubo ayiquki izinto ezifana nezikhukhula, iinyikima okanye udushe ngaphandle kokuba wongeze ukhuseleko olungaphezulu kwezi.

Xa une-medical aid unokufikelela koogqirha babucala, iingcali kunye nezibhedlele ngokukhawuleza kakhulu kunenkqubo kawonkewonke apho uluhlu lwabalindileyo lunokuba lude kakhulu. Amaziko okhathalelo lwempilo abucala adla ngokunikezela ngeendawo ezicocekileyo, ezintofontofo kunye nengqalelo eyenzelwe umntu ephucula umgangatho kuwonke unyango. I-medical aid ikunceda ukuba uphephe amatyala amakhulu angalindelekanga nokuba lutyando olungxamisekileyo, ukuhlala esibhedlele okanye unyango lwesigulo esingapheliyo, isicwangciso sakho siyanceda ekuhlawuleni uninzi okanye zonke iindleko. Kwiingxaki, ukunyanga kwisibhedlele sabucala kunokwenza umohluko omkhulu kwiziphumo, ingakumbi xa ixesha izixhobo kunye nabasebenzi zibalulekile.